Ngicabanga ukuthi ukubenziswa kwe-smartphone kungaba isiphazamiso kodwa kungasiza futhi ekufundeni. Kungaba isiphazamiso umfundi uma ekusebenzisa ukuba ey'nkundleni zokuxhumana isikhathi eside nokuthi adlale imidlalo, phecelezi, amageyimu. Lokho kungaphazamisa umfundi kakhulu mayezosebenzisa lesi smartphone, ngesikhathi engabe uyafunda noma ngesikhathi engabe wenza izinto zasekhaya. Kodwa kungasiza ngoba kunezinto ezibizwa ngama-ephu ezingasiza ekufundeni ngoba sekunama-ephu asizayo, ama-ephu ezemfundo.

Into yokuqala engingayenza ukuthi ngifone ngifonela le nkampani esisebenzisana nayo ukuze ngithole idatha, phecelezi i-mobile network ukuze bahlolisise setshenziswa kwedatha yami ngoba ngesinye isikhathi bayakwazi ukuthi bamise ukusebenza kwedatha ukuthi idleke kakhulu kunokujwayelekile. Okwesibili, ngingabeka nayo efonini yami kuma-settings ukuthi kumiswe kanjani ukuhleka kwedatha yami. Okwesithathu, ngingabheka ukuthi akekho omunye umuntu osebenzisana nami idatha or noma osebenzisa idatha yami ngingazi.

Ezemidlalo ezidume kakhulu ezitholakala kubahlinzeki bethivi besathelayithi, i-Premier Soccer League edllaisa ezemidlalo zala eNingizimu Afrika. Ezinye ezidumile, i-English Premier League edlalisa ezemidlalo ezidume eNgilandi. Ezinye ezidumile i-La Liga edlalisa ezemidlalo ezidume e-Spain.

Okokuqala, ngingaqiniseka ukuthi la ngithenga khona lo mshini kusendaweni ethembekile. Okwesibili, ngingaqiniseka ukuthi lo mshini engiwuthengayo ugunyaziwe kukhomishini yawo le mishini. Okwesithathu, ngingaqiniseka ukuthi lo mshini engiwuthengayo unomshwalense, ngizokwazi ukuthi ngiqiniseke ukuthi uma kukhona into eyenzekayo kuwo, ngizokwazi ukuthi ngithole omunye futhi.

Ubuhle bokubuka amamuvi kuthivi yesathelayithi, okokuqala ukuthi banamamuvi amaningi engingawabuka. Maningi ngemihlobo yawo eminingi futhi. Okunye ukuthi uma ngibuka leyo movie, isikhathi esiningi ngibuka yona kuphela. Akukho ukukhathazeka ukuthi bazoya ey'tolo, phecelezi baye kuma-advert, ngibuka yona leyo movie. Okunye ukuthi nginesiqiniseko sokuthi bagunyaziwe ukuthi bawadlale lawo lawo mamuvi. Okunye ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngibuke amamuvi waphesheya. Okubi ukuthi kumele ngikhokhele amanye ama-channel engike ngiwabuke ngoba ngifuna ukubuka la mamuvi. Okunye ukuthi bayawaphinda la mamuvi esikhathini esiningi.

Ngokuya kwami, iziteshi zomsakazo zomphakathi zenza umsebenzi omuhle kakhulu, kodwa ukugqugquzela ngokuhlukahlukana kuya ngokuthi leso siteshi sisemphakathini onjani. Kukhona imiphakathi la kuhlala khona abantu abahlukahlukene bakhuluma izilimi ezihlukahlukene. Iy'teshi uma zisemphakathini enjalo, ziyakwazi ukuthi igqugquzela ukuhlukahluka, kodwa-ke khona iy'teshi ezisemphakathini lapho khona abantu ngobuningi babo bakhuluma ulimi olulodwa. Kanjalo-ke, akukho ukugqugquzela okuningi ngokuhlukahlukana.

Ngokwami, ziyatholakala ngobuningi ezemidlalo kusathelayithi kodwa kuya ngokuthi ukhokha malini. Abakhokha inani elithize noma elithe ukuba ncane, angeke bayithole. Ngeke bazithole ezemidlalo kodwa laba abakhokha iy'mali .